Bohlokwa ba lebollo bo bong feela mehleng ya hona jwale, ke hore bana ba bashanyana ba ye ba fihle ba bolotswe botona ba bona. Ho tloha moo batho ba tswang lebollong nna ha ke bone ba na le hlompho hohang. Ke sa tsebeng mehleng e fitileng. Mara mehleng ya hona jwale ha ba tswa lebollong ba tswa ba se na hlompho, ho bileng o ipotsa hore na ba rutwa eng lebollong.

Bo mme ba hodileng ba hanana le taba ena ya moaparo e le hantle. Hobane tsela eo o aparang ka yona e bontsha hore na o itlhompha hole ho kae, mme ha o itlhompha ba le batho ba bang kaofela ba tla o hlompha.

Mmangwane o emetse mme ka hare ho lelapa, mme rakgadi o emetse ntate ka hara lelapa.

Ha ngwana a hlahile ka lelapeng, o rehwa lebitso mme kgujwana ya hae e nkuwe e tjhekelwe lebaleng ka hare ho jarete. Mme a kutwe hlooho a tshasuwe ka mafura mmele kaofela.

Ke tla emela mohlang ke mo bonang hore o thabile. Mme ke mo botse hore ntate ha le tla nreha lebitso Thabiso, e ne e le ha ho tlile jwang? Kapa e ne e le ha ho ne ho etsahalang eng?

Mehleng ya hona jwale matlo ana a mekgoro a ka morao ho matlo a sejwale-jwale, a se a sebediswa hangata ke dingaka tse thwasitseng. Ba a sebedisa jwalo ka dibaka tseo ba ba hlahlobelang bakudi ba bona ka hare ho tsona.

Ha ke bone e le ntho e lokileng hore batho ba babedi ba sa rataneng ebile ba sa tsebaneng ba nyadiswe. Hobane ho nka lerato hore batho ba babedi ba nyalaneng ba phedisane mme ba kgone le ho mamellana.

Mosadi ha hlokahelletswe ke monna, ho ya ka setso sa rona batho ba batsho, kapa setso sa rona rona Basotho, o tshwanetse a apare thapo a aparele monna hae ya hlokahetseng. Mme o tshwanetse hore a dule dikgwedi tse tsheletseng kapa selemo a ilela monna wa hae. Ha tlameha hore a nne a tsamaye hohle a kene malapeng a batho a apere thapo.

Hangata mabitso a leloko a tla ba ntse a reheletswe ke baholo, e leng bo nkgono le bo ntatemoholo. Mme o fumane hore batswadi ba ngwana ha ba le thabele lebitso leo. Ke ka hona o tla bonang ba sa le kenye bukaneng ya ngwana ya boitsebiso.

Ho lokela hore ditsebi tsa mefuta ya dipapadi tse fapaneng ba tle mabaleng ba tlo bapatsa dipapadi tsa bona tseo ba tummeng ka tsona. Mme nna ke rata papadi ya bolo. Ke yona eo ke e tshehetsang.

Ke tlo pheha setampo, ke tlo pheha bohobe, nama, mokopu, beetroot-e, ditapole, cabbage mme ke qetelle ka ho etsa jelly le custard.

Ho ya ka pono ya ka, batho bana ba batjha ba hona jwale le moloko wa hona jwale, ha se batho ba latellang hore na batho ba kgale ba na ba phela jwang. Kapa maphelo a kgale a na a tsamaya jwang. Ntho e e ba shebaneng le yona kapa e re shebaneng le yona hona jwale ke dintho tse etsahalang ho mose ho mawatle. Tse ding tsa tsona tse bitswang di-trend ke tsona tse seng di jele setsi haholo bathong ba rona.

E ke motho ya ratang setso sa heso haholo, ya se baballang. Ke rata le puo ya ka, empa le merabe e meng kea e tsotella, ebile le dipuo tse ding ke di nkella hloohong, ebile tse ding tsa tsona ke ithuta tsona.

Ee mmuso o na le tokelo ya ho ba na le seabe tsamaisong ya dikolo tsena, hore ba tle ba tsebe ho netefatsa polokeho ya bana bana ba ileng dikolong tsena.

Ke na le dikamano tsa bohaisane le bona hobane ke bana ba se ba ahile pela ka. Mme ke bua le bona puo ya rona hobane ba e leka. Ba sa e lekeng re tla bua English.

Ke hopola heso ha re phehetse ka ntle, haholo ha e le mekete kapa e le mesebetsi. Re tla be re dutse re phehile dijo tsa setso. Re potapotile le ifo re bina re hopotsana ditaba tsa kgale ho le monate.

Le ha nka ka le bona lengolo leo, nke ke ka kgothaletsa hore batho ba kgaotse ho tjeka kerekeng hobane mmino o tsamaya le motjeko. Ha ke bone ho na le bothata, ha ke bone ho na le ntho e mpe ha batho ba bina ebile ba tjeka kerekeng.